Re apara makgabe le seope le matlalo a diphologolo mme gone jaanong re setse re apara tsena tse tsa batho bašweu.

Go ya ka molawana wa Aforika Borwa re tshwanetse re ipele, re be re itlotle ka ngwao ya rona le moaparo wa teng mme fela jaaka re tshwanetse re kgatlhega fa re apere mesese ebile re apere disutu re tshwanetse re fela ke jalo le fa re apere moaparo wa rona.

Gape e bontsha bana ba mmala wa sebilo ebile e bontsha ba le motlotlo ebile ba ipela ka setso sa bone.

Nnyaa go le gantsi bogologolo go ne go sena merogano e e leng teng gompieno ka gonne go ne go itsewe gore monna o ka tlhompa mosadi ebile mosadi o mongwe o ka tlhompa mosadi o mongwe mme tota fela gompieno yana naga ya rona e setse e fetogile ga ke itse mme ga se yone lebaka le le dirang gore batho ba tlontlolole basadi jaaka ba tlontlolola gompieno.

Farologane ka sekai motswana ga a tsenye dibaga mme o apara makgabe le seope o be a setse a feditse kampo letlalo la diphologolo mme ga apare letlalo lengwe le lengwe o apara letlalo le le khunou kampo le le khunwana mme raya ko maXhoseng, maXhosa ba apara mmala o montsho le o mošweu mme ba na le dibaga tse di farologaneng go ya ka moetlo wa bone, maZulu ba apara di-colour mebala e e farologaneng ba na le o serolwana, o tala, jalo jalo mme banna ba bone ba apara makgabe ke ka ga mo o go farologaneng.

Lwa mosadi fa a fetsa go nyalwa o apara makgabe a matelele mme fa a fetsa go apara makgabe a matelele o tsenya le matsele a tswalela ka gonne go ya jalo go bontsha gore maphata a gagwe ya mmele a e patang ke ya tshwanetseng e bonwe ke molekane wa gagwe fela a le mongwe.

Go le gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo ke seope, ke makgabe ditlhako tsa bone ke di ramphetšhane.

Ke tlhompo e tlhokagalang gompieno mo nageng ya rona kampo mo lefatsheng la rona ka gonne basadi ga ba sa tlhomphiwa ebile ga ba sa bonwa le ha e le ka sepe.

Tota tšone di ka tshela ke fela gore gompieno re setse re ipeile thata mo fashion-eng, re lebetse gore retšwa kae ebile re ya kae fa re ne re itse ko re tswang teng ebile re itse ko re yang teng re kabe re le motlotlo re ipela ka setšo sa rona.

Basadi go apara ka mokgwa o ba tshwanetseng sekai seTswana se a re mosadi fa a inama o ba ikantse mokotlolo go raya gore mosadi fa inama o a itse gore kwa morago o setse a siame mme diaparo di re thusa thata mo go bolokeng ngwao ka gonne fa o apere selo o gopola ka letsatsi le letsatsi gore o tswa kae o moTswana o ngwana wa mmala wa sebilo ebile o itlotla ka sone ka nako tsotlhe ebile o a ikgantsha.

Ka gonne fa ba dira jalo go na le diaparo tse e leng goreng di apariwang ke banna ebile di apariwang ke basadi go ya ka sekai bogologolo ebile kampo le gone gompieno monna ga a tshwanela go apara makgabe ebile mosadi ga a tshwanela go apara seope ke ka ga moo go ne go itsewe gore mosadi ke mosadi ebile monna ke monna mme gompieno o fitlhela mosadi a apere diaparo tsa banna ebile banna ba apere diaparo tsa basadi ka gonne ba re ke yone fashion.

Ikaegile ka go nna motlotlo ka basadi mme le go batla go laola basadi gore ba nne jang ba seka ba nna jang fela ba lebala gore basadi le bone ke batho ga se diphologolo mme ikonomi e amile tsela e basadi ba aparang ka yone ka go bafa ditshwanelo tsa gore mosadi mongwe le mongwe o na le tshwanelo e e lekanang ya monna.

Ba dira jalo tota ba leka gore ba ka tsaya setso sa rona ba se tsenya mo fashion-eng ke fela fa o bona go setse go tlhakatlhakane jaana mo lefatsheng la rona ka gonne o fitlhela motho a setse a lebetse go ya jaaka gompieno sekae mosadi o nagana gore fa apere seshweshwe ke ha a apere setšo tota hela a sa itse gore seshweshwe ke setso sa fashion sentle sentle baTswana ha ba apare seshweshwe ba apara makgabe le seope.